Imithelela emihle ebonakalayo uma abantu abasha bedlala ezemidlalo yilena. Ukudlala ezemidlalo kuyamsiza umuntu omusha ukunyakazisa umzimba ukuze kuqeqesheke ingqondo yakhe, futhi kuyamsiza umuntu osemusha ukugwema izifo ezifana ne-depression kanye ne-stress. Ukudlala imidlalo kuyamsiza umuntu omusha ukuthi alale kahle ebusuku. Ukudlala imidlalo kuyawenza amathuba wokuthi bahlanganele nabanye abantwana, kanti futhi kuyanciphisa isikhathi abahlala behlezi ngaso phambi komabonakude, nakumafoni.

Ezemidlalo ziyabasiza abantu abasha ukuphucuka impilo yabo ngokomzimba nangokwengqondo, ngoba ukunyakazisa umzimba kubalulekile ekutheni kusiza ukuqeqesha ingqondo womuntu omusha. Ukunyakazisa komzimba kuyamsiza umuntu omusha ukuthi agweme izifo ezifana ne-depression. Ukunyakazisa komzimba kuyamnceda umuntu omusha ukuthi akwazi ukuhlanganyela nabanye ontanga bakhe. Ukudlala imidlalo kuyamsiza umuntu omusha ukuthi akwazi ukugwema isikhathi asihlalayo ebukele umabonakude noma edlala ngefoni yakhe.

Umdlalo wokubhukuda kanye nomdlalo webhola likanobhutshuzwayo kunemiphumela emihle efanayo, ekuzilolongeni komzimba, kodwa ibhola likanobhutshuzwayo libonakala njengezomdlalo ezivelile kakhulu, ngoba amazwe namazwe amaningi anamaqembu ahlukahlukene adlala nje ibhola likanobhutshuzwayo kanti abadlali bebhola likanobhutshuzwayo bajwayele ukuba ngosaziwayo emhlabeni wonke jikelele. Ibholo likanobhutshuzwayo futhi libonakalise njengezemidlalo elinekhono lokukhokhela abadlali balo iy'mali eningi okudlula umdlalo wokubhukuda.